Ke ikutlwa ke sa tshireletseha ebile ke tshwenyehile ho tseba hore ke tla qetella ke le maemong a kotsi ntle le temoso ho baka bothata bo boholo kelellong. Ho tsamaya letsatsi le letsatsi o tshohile ha ho bonolo. Ke lakatsa ho bona ditaba tsena di rarollwa ka kgotso hobane maphelo a batho a bohlokwa ho feta ntho e fe kapa e fe.

Kotsi tsa dilori di bakwa ke mokgathala wa mokganni. Lebelo le fetelletseng, climate e mpe tsela e sa lokang kapa ho hloka tlhokomelo ya koloi.

Ke kopa tshwarelo haholo ka tieho ya di-parcel-e tsa hao. Ho bile le bothata ba morao ka thomello kapa koloi e ileng ya dieha tseleng. Re se re entse re sebetsa ka potlako ho etsa bonnete ba hore di-parcel-e tsa hao di fihla ka pele. Re ananela mamello ya hao, mme re tla o tsebisa hang ha se di le tseleng kapa di fihlile.

Ke kopa hore lefapha la dipalangwang le nke bohato ka potlako ho thusa baithuti ba tsamayang ka maoto nako e telele ho ya sekolong. Bana ba bangata ba fihlile ba kgathetse kapa ba hlolwa ke ho ya sekolong ka lebaka la sebaka. Ke kopa hore ho hlophiswe dipalangwang tsa baithuti kapa ho fuwe dikolo tse haufi le moo ba dulang teng. Tjhelete ya thuto ha e ka ba le molemo ha eba baithuti ba sa fihle sekolong.

Bolt ke App eo thusang ho kopa koloi hore e nke. Hlwaya moo o leng teng le moo o yang teng, ebe o tobetsa request. App e tla o bontsha koloi e haufi le nako e tlang ka ho fihla. Ha koloi e fihla, kena. Lefa ka card kapa ka tjhelete ha le fihla moo le yang. E bonolo ebile e bolokehile.

Ke ka qala ka ho batla tshireletso ya sebaka ho netefatsa hore re bolokehile. Le tshenyehelo, diketsahalo tse teng le bohahlaudi. Ho rera leeto hantle le ho qoba mathata.

Ee, ditefiso tsa dipalangwang di ka nyoloha ha mafura a nyoloha hobane mafura ke karolo e kgolo ya ditjheho tsa dipalangwang. Ha theko ya mafura e nyoloha, beng ba dipalangwang ba tlameha ho lefella haholonyana. Ka hoo, ho tla ama le ditefiso tseo ba di kopa bapalami.

Ee, nka kgothaletsa batho ba baholo ho sebedisa e-hailing hobane ho bonolo ebile ho bolokehile. Ba ka kopa koloi ka App-o mme ba tseba hore koloi e tla fihla neng? Hape ho fokotsa kotsi ya ho ema makaleng a tseleng. Empa ba lokela ho ithuta ho sebedisa App-o hantle kapa ba kopa thuso ho bana ba baratuwa ha ba hloka.

Ke ile ka kopa thuso ho molaodi wa moleng ha kene ke ferekane ka tekesi e lokelang ho e nka setsing sa dipalangwang. O ile a nthusa ka ho nthusa ho fumana tekesi e nepahetseng le ho nthusa ka ho kopa tekesi ho tswa mohala wa hae. Ka lebaka la thuso ya hae, ke fihletse moo ke yang teng ka nako, le ka bolokeho. Ke ananela haholo thuso eo.

Ntwa ena pakeng tsa ditekesi le di-Uber kapa Bolt e tla tswela pele ho fihlela hoba le melao e hlakileng le e thata bakeng sa dipalangwang tsa setjhaba. Ho molemo hore bobedi ba fumane tsela ya ho sebetsa mmoho ka ho hlompha melao, ho fokotsa le ho ntlafatsa tshebeletso bakeng sa batho. Ntwa e, e keke ya fela ha bonolo hobane batho ba batla tshebeletso e bonolo le e theko e tlase.

Ke founetse kantorong ya Dibese ke tletleba ka hore ha hona ditulo kapa sebaka sa ho ema dibeseng ha pula ena. Batho ba eme kantle ba lo ba bata le ho thathafallwa ke maemo a lehodimo. Ke kopa hore ba ntlafatse maemo a moo, ho be le ditulo le tshireletso ele hore bapalami ba ikutlwe ba bolokehile ebile ba phuthollohile.